Ezinye zezo zinto uyawufumaniseke uba kunintsi ukuba kube khona iindaba ezingachanekanga nezimvo ezilahlekisa abantu kula macandelo. Ezinye izinto kufumaniseke uba kukhona abantwana abancinci bavezelwe izinto ebekungafanelanga ukuba bayazibona kula maxesha basekuwo nakule minyaka basekuyo.

Ewe, i-cyber bulling okanye uxhatshazwa kwabantu yinto esele ndiyibone kwaye yinto nam endingathi kwixeshana bendike ndanegalelo ukuyenza. Kodwa ngokuye ndikhula ndiye ndayibona uba asiyindlela ekufanele i-intanethi isetyenziswa ngayo.

Ewe, yinto endiye ndayibona kwaye nam yinto endikhe ndanalo igalelo ekuyenzeni kodwa ke ngokuye uhamba uyubone abantu bexhatshazwa umafamanise uba kuthethwa emntwini noba kukanganjani indlela abantu abamile ngayo isimilo sabo. Ufumanise uba kuthethwa nje kodwa ke ngokuhamba kwexesha uyibone laa nto uba ayiyo indlela

Abantu uyafumanisa uba abasawathengi kakhulu amaphepha. Iindaba ziyafumaneka ezifowunini, uyakwazi futhi nokuba neencwadi ezizokufunda ezikolweni ziyakwazi uba kwiimfonomfono.

Okokuqala, kufuneke kuqinisekiswe ukuba kubekwa imithetho ecacileyo engqalileyo malunga nokusetyenziswa kwemfonomfono, nokuthi kusondezwe kweli khaya kunxulumanwe ngabantu. Kwaye kufuneka kuqinisekiswe ukuba nakwaba abadala nabo bayayilandela le mithetho akuyo mithetho nje yabantu abathile.

Zikhona izinto ezive zandenza ndakhathazeke . Eyona ephambili kukusasazwa kweendaba ezingeyonyani. Leyo into iye yenze ixhala kwaye nokufumaniseke uba uthi uyathetha izinto zijikwe zithethwe ngenye indlela embi.

Ubuchwepeshe baye bale mihla benziwe ngendlela yokuba kulula ukukholelwa kwaye ubuchwephesha bale mihla bubo esibusebenzisayo ukufumana naziphi na iindaba. Xa sekufika ezi ndaba kuba lula ukuba uzikholelwe uba zezobunyani.

Ikhona intombazana endandiyazi eyayithanda ukuxhatshazwa kakhulu. Yayimalunga nendlela awyeziphethe ngayo esikolweni kwiinto zokuthandana ikakhulu. Ufumanise uba abantu bamhlisa isidima bembiza ngezinto. Izinto oye ufumanise uba aziyonyani ngamanye amaxesha. So, ezaa nto ziinto endiye ndazibona uba azifuneki zenzeke.

Ngokokwam ziyanceda kakhulu, uyakwazi ukufumana ulwazi ngendlela ekhawulezileyo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba ukwazi ukubuza ngendlela eyiyo ukwenzela uba ufumanise ezi nkcazelo eziphumayo uzifunayo ezifanelekileyo. Abanye abantu basohluleka ukubuza ngendlela eyiyo.

Enye yeendlela endiye ndenze ngayo kukuye ndibheke i-reviews zabantu malunga nalo nelo jelo okanye olo mthombo wolwazi ufumanisekayo okanye ke nokuva ke ngabantu abaseke bawusebenzise.

Ndicinga uba kufanelekile kodwa kufuneke ube khona ingenelo eyenziwa ngabantu abadala ukwenzela uba kube khona imigaqo ebekwayo ukwenzele uba abantwana abaselula balandele yona. Kodwa kufanelekile uba ibe khona ukuyisebenzisa okuthile ukwenzela uba babe nalo ulwazi ngale digital age le esingena kuyo.

Eyona ngenelo ephambili kuba mawukwazi ukufumana izifundo zakho noba mhlawumbi uye ufumaniseke uba uyifumene ngexesha elisemva kweli. Akunyanzelekanga uba uye eklasini uba ube pha uyakwazi ukufumana izifundo zakho ngexesha kakho